Ingoma ebeyisikhuthaza khulu emidlalweni ngile ethi, niyabasa na? Hayi asibasabi, siyabafuna.

Emidlalweni wabantwana ingoma eyenza umntwana akhuthalele ngile ethi, ole ole ole ole, ole, ole.

Imidlalo yobungani edlalwa bantwana ibizwa ngokuthi yi-warm up ngombana ayinayo i-competition

Amatatawu makhulu kanengi kodwana abantwana abanawo amatatawu abalingeneko eenkolweni zabo.

Umdlalo wokweqa intambo kufanele bona ufakwe eenkolweni ngombana ilolonga umzimba begodu umdlalo lo, uwela ngaphasi kwemidlalo yemandulo.

Imithetho yemidlalo yendabuko nayo kufuze itlolwe phasi ukwenzela bona singayikhohlwa begodu siyidlulisele kusizukulu nesizukulu esizako.

Imidlalo yendabuko nginasi elandelako, murabaraba, maketo, zintonga kanye negqupsi.

Imidlalo yendabuko iqakathekile ngombana isivezela umlandu wethu bona sibuya kuphi begodu ihlukile kuneminye imidlalo.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu murabaraba kanye negqupsi.

Imidlalo yemandulo ihlanganisa abantu ngokugcugcuzela amasikopilo wabantu kanye nokugcugcuzela ukwazana kwabantu.

Ilutjha nalidlala umdlalo wendabuko lifunda ngamasikopilo wabo kanye namasiko ahlukahlukene wabantu.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni ukwenzela bona ilutjha lingakhohlwa ngemidlalo yendabuko begodu bazikhakhazise ngawo.

Imidlalo yendabuko midlalo edluliselwa esizukulwaneni esizako begodu mdlalo oberegisa umzimba namkha ukuzilolonga nokuhlanganisa amasiko begodu imidlalo yanamhlanjesi idlalwa ngetheknoloji, ayilolongi umzimba.

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni kube nemitlomelo njengemidlalo yanamhlanjesi ngombana kufuze nayo iphathwe ngokulingana nale edlalwa namhlanjesi.

Umzimba womuntu uyakheka nawudlala umdlalo wemandulo ngombana uyazilolonga, kufana nomdlalo wegqupsi, uyeqayeqa, yeke lokho kwakha umzimba.

Abantu abadala kwanje abasayidlali indima yokusifundisa imidlalo yemandulo ngonobangela wokusahlelwa magulo, khulukhulu isifo samathambo.

Umthetho wegcupsi kukobana kosele weqayeqe njengomamtayela. Umamtayela ngilo oyokweqa maqala, eqayeqe iintayela zakhe bese kuthi nina enimlandela ngemuva, kufuze neqayeqe njengaye patsi, ongazokukghona ukwenza njengaye udoyile, unikeza abanye ithuba.

Abantu abanengi umdlalo wendabuko bawuthathela phasi ngombana sebathanda wetheknoloji kodwana endaweni yangekhethu, sisesekhonyana thina esiwudlalako.

Abadlali beminye imidlalo bayaphumelela banjinge kodwana akekho umdlali engimaziko odlala zemandulo, owakhe waphumelela wanjinga ngombana nombuso lo, awuwuthatheli ehloko umdlalo wemandulo uwulinganise neminye imidlalo.

Awa, akusilo iqiniso lelo, umdlalo wendabuko njengeentonga, umrabaraba neminye ifanele woke umuntu.

Imidlalo yendabuko ayithuthuki ngombana ayifakwa ku-media.

Thina emphakathini wangekhaya asinazo iinsetjenziswa zemidlalo yendabuko ngombana urhulumende akasiboneleli.

Iye, umdlalo weentonga abantu bayawugegeda ngombana basaba ukulimala.

Mina ngiyikutani emdlalweni wugcupsi.

Amakhosi wethu kanye nokubambisana norhulumende ngibo abantu abanamandla ukuthuthukisa umdlalo wemandulo.

Kufuze kukhethwe abantu abaziinkutani emidlalweni wemandulo, bathome i-organization bese kungibo abazokulawula umthetho womdlalo wemandulo.

Umzimkhulu womrabaraba ngingathanda bona ube ngapha ekhethu eSewula Afrika.

Abantu benziwa kulahla amasiko wabo kanye nokutlhayelelwa lilwazi neendawo ebakhulele kizo njengemadorobheni.

Awa, imidlalo le ayibaphathisi iinhloni. Kungonobangela wokuthi, abanalo ilwazi lokobana i-social media inamandla kangangani ekuthuthukiseni zemidlalo begodu abanye nabomaliledinini besimanjemanje abanabo, abanye nedatha abanalo.

Iye, umdlalo wendabuko utjhidelene khulu namasiko begodu ukuphula umthetho wawo, kungakhuphula umthetho wamasiko.

Iye, yona iyaninana ngombana namasokana vane akhanuke ukuwudlala.

Iye, umphakathi ungaphuma ngobunengi, khulukhulu nakungadlalwa umdlalo weentonga.

Umbono lo ugandelelana khulu ngombana ukuthi sewendile akusatjho bona ungasadlali begodu akutjho bona ungazilololongi.

Umsebenzi wokuzilibazisa wehlisa i-stress emkhumbulweni.

Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa yi-freelancing ngombana ngihlangana nabantu abanengi beenarha ezihlukeneko.

Ngangi-designer i-logo yekhamphani ethize, nakabuya imiphumela kwangithabisa khulu ukuzwa bona i-design yami idlule woke ama-design ebekakhona, iphume phambili.

Engikitlhogako khulu nangenza umberego wami wokuzithabisa, yi-cellphone, yi-laptop kanye namadatha.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa komberego ekufanele ukwenze wena uwedwa, ukhiphe ikghono lakho loku-designer ama-logo.

Umberego lo vamise ngikwenza ngeenkhathi zentambama nasele ngihleli ngingedwa ngelawini lami.

Ngibinile bona ngibanekghono loku-designer nge-laptop, ngibe nekghono kanye loku-drawer nge-laptop nange-cellphone begodu namanye ama-design ngaphandle kwama-logo, ngingakghona ukuwakha.

Iye, uqakathekile ngombana iinkhamphani zihlala zivulwa begodu nazo zidinga ama-logo wazo.

Ngizizwa ngigcwele injabulo, ngiziqhenya.

Umsebenzi wami lo wokuzilibazisa wona awukakajwayeleki ngombana abantu abanengi abawazi.

Iye, ngingakuthabela ukufundisa omunye umuntu umberego engiwenzako ngombana sibancani khulu esikwenzako umberego lo.

Ngingathanda ukuba yi-content criket yakwa-Facebook ngombana ubonakala ulula umberego lo begodu uyabhadala.

Baqhina iinhloko zabantu ngombana banalelokghono.

Umberego engiwenzako lo awutjhuguluki, uhlala usesigabeni sinye soku-designer.

Into engithabisa khulu lapho yi-drawing.

Ubudisi evane ngiqalene nabo, budisi bokutlhoga i-network nokutlhogeka idatha.

Iye, umberego lo engiwenzako ngingakujabulela khulu nangingenza ngawo imali nangapha ngeSewula Afrika kodwana kwanje, imali ngiyenza ngaphetjheya kwaphela.

Ngifunde bona nanyana ngingakwazi ukudrowa kuhle, i-laptop iyakwazi ukudrowa kuhle.

Nakungaphela lomberego wami wokuzilibazisa, kutjho khona bona nemadlana angekhe ngisaba nayo.

Umsebenzi odume khulu ngekhethwapha kukuba yi-content creator yakwa-Facebook ngombana woke umuntu seka-busy ngayo.

Iye, umsebenzi wokuzilibazisa usenza bona singacabangi khulu begodu singabhoreki.

Iinsetjenziswa engazitlhogako yi-cellphone, yi-laptop kanye nedatha ngombana ngaphandle kwazo zoke lezo, angikwazi ukwakha ama-logo.

Ngingakhombela bona umnganami enze umberego wamazipho, i-manicure ne-pedicure ngombana lowo mberego unemali.

Iminyanya yeentjhabatjhaba iyasirhelebha kwezokuvakatjha ngombana inani layo lokubhadela liphasi.

Amarhwebo asakhasako azuza ngokobana athengise iimkhiqizo yabo esinamatshwayo weSewula Afrika.

Nakunemidlalo yeentjhabatjhaba amathuba womsebenzi ayavuleka ngombana abantu bakwazi ukuthengisa koke lokhu esikuberegisako namkha esikudlako enarheni yangekhethu, ithengwe babantu bangaphandle ebazokubukela ibholo namkha ebaze ekuvakatjheni.

Abantu abanengi bathola imiberego ematatawini wokudlala, abanye begodu bavula nentolo zabo bathengisa imikhiqizo yangapha ngeSewula Afrika.

Imakhiwo eyakhiwako kwabamatatawu wokudlalela ngo-twenty ten.

Ithi niyabasaba na hayi asibasabi siyabafuna, niyabasaba na hayi asibasabi siyabafuna, niyabasaba na hayi asibasabi siyabafuna.

Ngiyo leyo ingoma ethi vuleka mbobo, bayicula bathi vuleka vuleka mbobo, vuleka vuleka mbobo, vuleka vuleka mbobo, vuleka vuleka mbobo.

Awa, awukho umdlalo engakhe ngezwa ngawo wobungani wabantwana.

Abantwana banawo amatatawu wabo aseenkolweni.

Imidlalo le yokweqa intambo, ilungile nayidlalwa emakhayapha eentradeni.

Imidlalo yendabuko nayo kulungile bona itlolwe phasi, ukwenzela bona ingakhohlweki lula.

Imidlalo yendabuko midlalo ebeyidlalwa emandulo.

Imidlalo yendabuko iqakathekile, ngombana isithatha isibuyisela emuva begodi unyakazisa nomzimba.

Umdlalo wemandulo odlalwa ngekhethu, ziinketo, mrabaraba kanye negcupsi.

Abantu bayahlangana nakudlalwa imidlalo yendabuko.

Umdlalo wendabuko ukhambelana namasiko wethu.

Kufuzwe kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni, ukuze abantu bangakhohlwa imvelaphi yabo.

Imidlalo yanamhlanjesi kanengi seyimavidiyo games, udlala uhleli phasi uqale ikhomphyutha. Kodwana yendabuko midlalo enyakazisa umzimba, kufuze ugijime weqe wenze koke lokhu.

Akusiyo yoke imidlalo yendabuko engadlalwa emaphaliswaneni kodwana umrabaraba wona ungadlalwa emaphaliswaneni.

Umdlalo wendabuko wehlisa amafutha emzimbeni begodu ivule nemithambo, bona igazi ligijime kuhle.

Abantu abadala esikhathini sanamhlanjesi abasasifundisi imidlalo yendabuko, ngombana inengi labo alisenapilo kuhle bayagula.

Nasidlala igcubsi ozongena kokuthoma loyo ubizwa ngomamtayela, siyokulingisa yena umamtayela bona weqa njani, wangakwazi ukweqa njengomamtayela uyaphuma kungena omunye.

Inengi labantu lithathela umdlalo wendabuko phasi kodwana endaweni yangekhethu, kukhona abanye abawuthatha njengeminye imidlalo.

Awa, akekho namunye umdlali engimaziko ophumelele odlale umdlalo wendabuko.

Imidlalo yendabuko njengeentonga nomrabaraba kanye neminye, ifanele boke abantu.

Ayithuthukiswa ngombana sebayilahla, babantu abanengi abasayidlali.

Amatatawu nezinye iinsetjenziswa zemidlalo yendabuko abayifaki kumabhajede.

Imidlalo yeentonga iyalimaza, ingakho abantu bayigegeda.

Mina umdlalo ebengiyikutani kiyo ziinketo.

Amakhosi ngiwo ekufuze adlale indima ekuthuthukiseni umdlalo wendabuko.

Umuntu ekufuze abeke imithetho yemidlalo yendabuko, Mnyango wezeMidlalo weSewula Afrika.

Umzimkhulu womdlalo womrabaraba, kungakosela ube sekhethwapha.